Amabhasi ngiyasola ukuthi kusamele akwazi ukuthi athole indlela yokuveza isikhathi lakhona wonke umuntu ezokwazi ukuthola ngisho noma kuthiwa bakha i-ephu ezovela kulamafoni ahlakaniphile, iyonanto mhlawumpe engenzeka ukuthi kusizakale ukuthi kube nokuthuthuka.

Eyi, kuthand'ukuba nzimana okwezitimela ngenxa yokuthi ziningi, aziziningi ngaleyo ndlela. Okokuqala lez'ey'khona azikho ezigijimayo eziningi okuchaza ukuthi njengoba zikhona komele kufakwe izimali zithuthukiswe kwazona iy'timela kuthuthukiswe ngisho nabojantshi ukuze kwazi-ke ukuthi zibe ngconywana.

Hhayi, akulula ngempela ukuhamba ngezithuthi zomphakathi mangabe uwumunt'ohamba ngesihlalo esinamasondo kungconywana kwabantu abahamba ngezinyawo, ngenxa yokuthi uyakwazi ukugcin'finyelelile yize kweziny'iy'ndawo kumele uhambe ibanga elide ukuze ukwazi ukuthola isithuthi.

Kona kuye kube yinkinga ngoba mangabe umtomdala engasaboni la ehlala khona ngoba kuyenzeka kakhulukazi tholukuthi uhamba yedwa angagcini esedukile khona mayegibeli ikhumb'ngayazi noma la engaziwa khona angagcin'esedukile masekubayinkinga. Kokunye-ke phela izinto ey'fana nomsindo mase bekhululekile abantu ngeke bakwazi ukulalela behamba ngey'moto ezinomsindo kuhlala bakhululeke ngoba phela akusiye wonke umuntu ozomcabangela .

Ngingasebenzisa izithombe ezikhombisayo ukuthi im'thetho imithetho yomthwalo ibe kanjani uyibek'ekuqaleni ukuze umuntu nomuntu akwazi ukubona angasafike kulayini la esezotshengiswa khona.

Kungakuhle ukwazi ukuthi ukuhanjiswa emcimbini noma izinkonzo ukuze umuntu akwazi ukuya endaweni la efisakhona, ngoba mangabe ungasakwazi ukuzihambela nokuzishayelela kuyakuhlukumeza ngisho umoya.

I-timetable yamabhasi kufanele amahora aphakeme ukuze abagibeli abaningi bazokwazi ukuthi bawathole makwenzekile ukuthi ukhona osalile kwenye kube khona enye elandelayo basheshise kanjalo kanjalo zicishe amancane.

Ukugibela ibhasi ngakuqala ngisemncane, kodwa ngokuhamba kwesikhathi ibhasi isibuy'ithath'isikhathi eside ngenxa yokuthi ihamba ngehora. Okusho ukuthi ngaleziy'khathi eziphakathi kwamahora la ingahambi khona umuntu sekumele akwazi ukuthi athole enyindlela yokuhamba.

Ukuhamba ngisuke ngisuka edolobheni ngiya ekhaya kona iphephil'ibhasi uhambe zifike futhi mina nendlela la engihlala khona ngishiy'eduze nasekhaya angihambi ibanga elide. Ngoba ush'uthi kuhle kuyikona nase kube yinkinga. Kuyikona ukuthi mangabe ngiyigejile sekuzoba yinkinga mase kumele ngilinde elandelayo ngehora elilandelayo.

Into yokuqala nje engicabanga ngayo ukudla nokuthi-ke ngiphumule nokuthi ngilale. Ngicabange nendlel'ebuyele emuva, yizona zinto ey'balulekile lezo.

Hhayi, ngisole ngazuthi kungase kube ubuchwepheshe khona nakhona kungekho okuningi okwazi ukukwenza ngakho ngoba izithuthi zezitimela azikakashintshwa kakhulu kusahanjwa ngendlela okwakukhanyiswa ngazo eminyakeni edlule. Akukho okukhulu okusashintshile okusho khona ukuthi kufanele eziny'izinto zithatha isikhathi eside.

Ukuthi amabhasi, yebo ahamba ngamahora ahlukile kodwa ayakwazi ukuthi aphinde ahambisane ngeyindlela eyicishey'fane, okukhomba khon'ukuthi ungagcina usukwazile ukufika ekhaya noma uyigejile eqonda nqo kini ngokwasekhaya. Kubalulekile-ke ukuthi kushintshwe lokho.

Akukho okudlula ukuthintana nomphakathi noma uthole i-transport le ehambisa iziguli mangabe ungumuntu ohlala emaphandleni. ukuthintana nomphakathi thola abantu abazokwazi ukuthi bakusize uthuthe umtokhulile ezolayishwa khona.